Phoso ya ntlha ke go tlhoka thuto e e lekaneng batho ba le bantsi ba tsena mo forex ba sa tlhaloganye sentle gore mmaraka o dira jang. Ba ka tsenya madi a bona mo trading platform, ba sa itse risk management, technical analysis, kgotsa news event-e tse di amang maraka. Tharabololo ke go ithuta pele o simolola, bala dibuka o lebelele dithuto mo YouTube kgotsa o tsene le dithuto tsa forex. Phoso ya bobedi ke go dirisa laverage e kwa godimo thata, laverage e fa monyetla wa go dira lotseno lo lo golo mme gape e ka okeletsa tatlhego ya madi, batho ba bantsi ba simolola ka one is to five hundred, kgotsa one is to one thousand laverage rate ba sa itse risk ka gona. Tharabololo ke go simolola ka le laverage e kwa tlase jaaka one is to ten kgotsa one is to twenty.

Nnyaa, ga go lebelele go le maleba ka botlalo fa NSFAS e ka seka-seka ba ithuti go ya fela ka gore batsadi ba bona ba dira madi. Ntle le go leba mekgwa ya botshelo, palo ya bana mo lelapeng le dikoloto tsa mo lelapeng. Ga go maleba ka gonne motsadi a ka nna le bana bale ba bantsi motsadi ga dire le ngwana madi ka tlhamalalo, dikgwebo tse di sa tsayang madi ka tlhamalalo, seno se baka baithuti ba tlhokafadiwa. Ba ba tlhokometseng thuto ba kgobegelwa marapo ba tshwanetse go kopa , loans kgotsa ba tlogele dithuto. NSFAS e tshwanetse go dira eng go tokafatsa seno? Go leba palo ya bana mo lelapeng ba seka-seka madi per capita e seng total income ya lelapa fela. Go buisana le baithuti ka boemo jwa legae. Ga go maleba ka gonne thuto ke tshiamelo seng mpho baithuti ba bantsi ba dira ka natla mme ba leba NSFAS jaaka tshegetso e le nngwe fela.

Dumelang, ke kopa tshwarelo go tlhoma nako ya lona, ke na le bothata jwa gore karata ya me ya debit e robegile. Mme go ne go se ka ntlha ya bo dikgogomoso kgotsa tiriso e e sa siamang, Ke e tlogetse ka phoso mo lefelong le le thata ya kgakala. Fa ke bula akhaonto go ne go buiwa gore karata ga ena tuelo, mme jaanong ke gakgametse ke utlwa gore ke tshwanetse go lefiwa hundred rand go dira e ntšha. Ke kopa gore le lebelele gore a go ka kgonega go ka kgotsa go fokotsa tuelo eo. Ka gore ga ke ka ka senya ka bomu mme ke santse ke le mo seemong sa go sa kgone go duela jalo ka bonako, ke dumela gore banka e na le melao mme ke solofela gore lo ka leba seemo se ka kutlwelobotlhoko ke leba kwa pele mo thusang ya lona.

Go dirisa madi a di-mobile money platforms jaaka Orange Money, MoMo, eWallet le tse dingwe. Go laola madi mo lefatsheng la gompieno la didiriswa tsa ileketeroniki go na le melemo e mentsi. Mme gape go na le dikgwetlho le dikotsi tse di ka nnang teng, melemo ya mobile money mo botshelong jwa gompieno, boiketlo o ka romela kgotsa o amogela madi nako nngwe le nngwe kwa lefelong lepe, ga o tlhoke go ya bankeng. Tshireletso, ga nke o tshwara madi ka mmele o fokotsa kotsi ya bogodu, PIN e le authentication di sireletsa akhaonto ya gago. Kitsiso ya taolo ya madi, o bona notification ka transaction e nngwe le nngwe. Dikgwetlho tse o ka kopanang le tsone, ditlhokego tsa network kgotsa signal fa network le tlase kgotsa system e le down o ka patelelwa ke go dira transactions. Ditshenyegelo tse di oketsegileng go itumelela ditekanyetso tsa thekenoloji, le go latlhegelwa ke founu.

Ee go botlhokwa gore motho a kgone go tlhopha puo ya gagwe fa a dirisa ditirelo tsa banka, seno ke ntlha ya botlhokwa mo ditšhabeng tse di nang le dipuo tse dintsi jaaka Botswana, Aforika Borwa le tse dingwe. Fa batho ba ba farologaneng ba na le dipuo tse di tlhaloganyang botoka. Melemo ya go tlhopha puo ya gago mo ditirelong tsa banka. Go tlhaloganya sentle di tshomarelo tsa madi go oketsa boitshepo mo go dirisanang le banka, go sireletsa moreki mo diphosong le bosenyi, go rotloetsa teka-tekano mo ditirelong. Matsapa a tlhokegang go dira jalo, go fetolela dipuo sentle, go ruta babereki ba banka go dirisana ka dipuo tse di farologaneng go godisa ditlhopha tsa IT le digital platforms.

Go dirisa dikadimo tsa madi go duelela go reka koloi e e dirisitsweng ke tsela e batho ba bantsi ba e dirisang segolobogolo fa ba sa kgone go reka ka gotlhe. Le fa go ntse jalo go botlhokwa go tlhaloganyo ka botlalo tsela e dikadimo di dirang, ka fa boleng jwa dikoloi ba amangwe kadimo ka teng, le pharologanyo fa o reka koloi e ntšha kgotsa ya bogologolo. Batho ba ka dirisa jang dikadimo go reka koloi e dirisitsweng? Kopa kadimo ya koloi, go lefa koloi ka mokgwa wa installment-e, deposit le interest rate, ka fa boleng jwa koloi ya bogologolo bo amang kadimo ka teng. Koloi ya bogologolo e laola boleng jwa kadimo, go thatafala go bona inšorense, pharologanyo fa gare ga koloi e ntšha le dirisitsweng mo dikadimong koloi e ntšha e kwa tlase, koloi e dirisitsweng e ka nna e e kwa godimo. Deposit-e ka dinako tse dingwe ga e tlhokagale, mo koloing e dirisitsweng e ka tlhokagala go fokotsa kotsi.